Rona re ba-Tswana, re apara matlalo a diphologolo tsa kwa nageng mme gompieno diaparo tsa rona ba dilo ga ka wool-u ka mefuta-futa e e farologaneng mara go na le ba santsane ba apara matlalo a diphologolo tsa kwa nageng ba ba bitsa ma-Khoikhoi. Rona ka gonne re nna mo Sekgoweng re apara tse ba di logileng ka di ulu mme le tsona o santse o di apere santsane o lebega o le ene mo-Tswana ole wa kgale wa go apara .

Ee, moaparo wa Setswana one o wa matlalo wa sekgale o ka apariwa ko meletlong ya di-conference ka gonne o bontshe ya gore wena o mo-Tswana, mo-Tswana tota ole ba mmitsang le-Khoikhoi ene ole o a tlhagang Botswana le ene o aparang moaparo wa Setswana wa ditulo ba segompieno ka mefuta-futa le ene o santse a lebega gore ke mo-Tswana.

Moaparo wa setso o ke go bonang o le montle ke moaparo wa Setswana, moaparo wa basadi wa Setswana o fitlha mmele wa bosadi, gone ga o ntshe mmele wa mosadi kwa ntle ke yone tota ko bonang gore o monna le one ba o kgabisitse ka mebala-bala go bontsha gore o mo-Tswana ka o na le ditlhako tsa teng tse ba di dirileng ka letlalo la diphologolo tsa naga. Ba na le ditukwana tsa bona tse ba di aparang ka Sekgowa ba dirile ka di ulu gape ba dira le dikhibanyana ka masela.

Ee, le tsona di ka nna di a tsaya karolo mo moaparong wa bašwa ba segompieno ka ntlha ya gore ba tlwaetse go nna ntse ba sa apara, ba tlwaetse go ntshetsa dinama kwa ntle go nna ntse ba ponaka ba potlakela batho le tsone di ka tla di tsaya karolo mo teng. Kana ga o le motho wa mosadi tshwan'tse o apare dilo tse di fitlhang matsele, di nama go ipontsha e kete o ka re wena.

Ge o le motho o apere diaparo tsa setso, mebala ya teng ka mokgwa o di rokilweng ka teng o kgona go bona gore motho o ke mo-Ndebele, o ke mo-Zulu, o ke mo-Tswana, o ke mo-Sotho, o ke mopedi, o ke mo-Tsonga and o wela ka mogare a sekgowa and gape gape ga di rutiwe ka tsela e e tshwanang matebele ba apara dilo tsa bona tse ba di rileng ka ditshipinyana, ba apara mo godimo ga diaparo ba na ya bona e na le dikgaba tse di rileng ke ra tsona mebala e e rileng mo go tsona mme mmogo di tsamaisana le tsone tsa Setswana di na le mebala e itseng ya go bontsha gore o ngwao ya lona ke ya Setswana.